Ndi ngauri vhavha vhatshi kho ṱoḓa u vhona uri uyu muthu u wana masheleni mangafhani nahone u dovha hafhu a ashumisisa hani ha sala vhugai ezwi ono a shumisa. Vha dovha hafhu vha sedza uri uyu muthu una zwikolodo zwingafhani zwine azwi badela nahone uzwi badelisa hani na uri uḓo kona, na u kona u badela tshelede iyo musi a tshi vho wana nnḓu, na uri kha zwikolodo zwawe zwa murahu ono ṱangana na mathada afhio, u badela zwavhuḓi kana ha badeli.

Ndi vhona zwo tea nga maanḓa uri hu engedziwe u itela uri vhashumi vha vhe na mbuyelo dza vhuḓi matshelo musi vhono fhelelwa nga mishumo kana vhono ḓi rula mishumoni nga uri zwi ḓovha zwikho ita uri vha kone u tshila vhone vhaṋe nga masheleni ayo vha dovha hafhu vha tshidza na miṱa yavho nga masheleni ayo. Vha dovha hafhu vha sala na manwe ane vhangaḓi mvumvusa ngao kana vha ita zwa vhubidu kana vha a alusa. Ndi vhona zwo tea nga maanḓa uri masheleni a UIF a engedzwe u itela vhumatshelo ha vhathu.

Ndi ya uri vha tea u ṋetshedza tshumelo dzoṱhe dza mbulungo dzine vha vha vho fhulufhedzisa musi vhathu vhatshi vha tshipiḓa tsha mbulungano idzo, nahone zwisingo dovha hafhu zwa dzhia tshifhinga uri vha ṋetshedze tshumelo idzo dze vha fhulefhedzisa dzone ngauri zwi fhedzisela zwi kho thithisa dzi mbulungo nnzhi miṱani.

Zwine vha ita ndi uto rumela milaedza vhatshi khoḓi tou humbudza uri unga kona u wana masheleni mangafha na mangafha, na uri ukhaḓi a ṱoḓa na kana unga a ṱoḓana. Tshiṅwe tshifhinga vhaḓi to founa nga luṱingo vha u vhudzisa uri kha aḽa masheleni hune apfi unga a wana u khaḓi a ṱoḓana, nahone lini kana uḓo a shumisa u itani. A hu tovha na zwinzhi zwine bannga yanga ita u so ngo toya wa ḓi ṱoḓela one.

Ndi tshumelo dzingaho masheleni ane aḓo ṋetshedzwa muṱa musi muthu uyo we avha a tshipiḓa tsha mbulungano idzo ono ri sia shangoni ane a nga thusa vhana vha mufu kha pfunzo na zwithu zwingaho zwiḽiwa zwine zwaḓo ḽiwa mbulungoni ndi vhona ungari zwinga thusa vhukuma na u bvisa vhathu vhanzhi mathadani a tshelede musi ho wa dzi mpfu.

Zwi vha zwi kho itelwa uri tshikwama tsha tshelede tsha mushumi tshi ḓale tshi kone u dovha hafhu tshi aluwe u itela uri arali havha na zwinwe zwine zwa mu thithisa uri asingo tsha kona u shuma a wane tshelede nnzhi ine yanga kona umu tshidza u swikela mathada awe a tshi fhela kana atshi wana munwe mushumo arali a sa kho shuma ndi zwone zwine nda vhona ungari ite u bvisiwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Ndi uri muthu u tea u ḓivha tshiimo tsha masheleni awe na zwithu zwine anga kona uzwi swikelela nga masheleni ayo ane avha nao asongoto thoma nga u gidimela uita zwikolodo zwine masheleni awe hanga ḓo kona uzwi badela zwa vho sia zwono u vhea kha sia ḽivhi na uri u tea u sedza uri ndi vhugai zwikolodo zwine wavha nazwo ndi vhugai, tshelede ine wa ḓo i badela ndi vhugai na hone tshiimo tshau tsha zwa zwikolodo tsho isima hani, lune unga kona u ita khumbelo idzo.

Ndi zwa uri tshinwe tshifhinga vhatshi ita khumbelo idzo hu ṱoḓeswa zwithu zwinzhi lune sa muthu ane avha akho bva u beba uvha asatu vha na maanḓa o wana ezwo zwithu zwoṱhe nga tshifhinga. Ha dovha hafhu havha na uri khumbelo idzo dzia dzhia tshifhinga uri masheleni avho abve. Ha dovha havha na uri tshifhinga tshinzhi huya vha na uri hubve masheleni maṱuku ane vha vha vhatshi kho balelwa u tshila ngao kana abva a singo fhelela kha miṅwedzi iyo miṋa.

Zwinga thusa u leludza zwithu nga maanḓa lune vhathu vhanga kona u ita dzi khumbelo dzavho vha mahayani kana vha hanefho hune vha vha hone vhatshi kho shumisa ṱhingo dzavho na dzi computer dzavho kana zwinwevho zwine zwivha zwo leludza u tshimbila zwo leludza u ḓala kha zwi imiswa izwo hu dovha hafhu zwa zwa leludza na u ḓala ha mabambiri lune vhathu vhanga kona uḓi itela zwithu zwavho vha mahayani vha ita khumbelo idzo vhadovha vhadzi wana vho ḓi dzulela.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri avhe na ndindakhombo ya vhutshilo nga uri musi ana mathada kana ori sia shangoni iya kona hafhu ya thusa kha u badela zwikolodo zwoṱhe ya dovha hafhu ya tshidza na vha muṱa avha vhonovha vho sala. Ndi vhona uri muthu u tea u ita tsedzuluso dzawe na vha bannga eneyo aḓi dovha hafhu a vhudzisa na vhanwe aḓi dovha a sedza hafhu na hanefha kha zwa vhudavhidzani uri ku shumele kwa vhathu avho vhane vha ita ndinda iyo vha shumisa hani nahone zwi itiswa hani uri u kone u wana masheleni ayo nahone vha badela nga murahu ha tshifhinga tshingafhani.

Ndi u kona u ḓi fara kha kushumisele kwa masheleni, nahone izwo vhatshi ṱoḓa u vhulunga masheleni avho zwavhuḓi uri a aluwe vha dovha hafhu vha ṋanga na tshiimiswa tshavhuḓi tshine tshanga vha vhetshela masheleni lwa tshifhinga tshetsho tshine vha ṱoḓa lune vhaḓo dovha hafhu vha awana ono aluwa vha swikelela zwipikwa zwavho.

Ee, ndi vhona zwo fanela vhukuma uri vhathu vha vhe na nḓivho iyo ya u fhirisela musi vhatshi ita khumbelo dza u badela nnḓu uri vha kone u ḓivha uri musi vhatshi vho ṱangana na khaedu dza masheleni a u badela vha kone uvha na iṅwe nḓila ine yavha ya u fhirisela uri munwe muthu ane avha tsini na iwe anga kona u dzhia a badela masheleni ayo a thusa u itela uri khumbelo iyo isingo fhelela muyani havha na u laṱelwa ha nnḓu kana na masheleni.

Ndi u thoma hafhu vha sedzulusa uri zwidodombedzwa izwo zwine vha kho tea u rumela khazwo tshelede ndi zwa vhukumana nahone ndi zwone zwo teaho shumisi wana uri hu rumelwe tshelede khazwo u itela uri masheleni ayo avhe o tsireledzea, nahone a dovhe hafhu a swike hune a khou fanela u ya hone na uri ndi vhugai iyo ine vha tea u badela yone vha tea u ṱoḓa zwidodombedzwa zwa izwo. Ndi zwone zwine zwa thusa kha tsireledzo ya masheleni.

Ee, ndi vhona dzo tea vhukuma ho sedziwa vhaswa vha zwino na maitele a zwithu a zwino ane ndi one o sedzana na vhaswa ro sedza nḓivho yavho ro sedza pfhunzo dzine vha vha nadzo, ra dovha hafhu rasedza na vhumatshelo havho uri dziphosita idzo dzivha dzo dzudzanywa dzo tea vhathu vhaswa ngauri ndi maitele avho ano maḓuvha na uya phanḓa.

Vha ya ṅwala mulaedza u sumbedza uri masheleni ayo vho a wana kana mbadelo idzo dze dza vha dzi tshi khou ṱoḓiwa dzo badeliwa vha dovha hafhu vha rumela na zwiḽipi kana luṅwalo lune vha lu tshi kho sumbedza uri masheleni o yaho nga uri vha a tshi khou badela zwithu zwoyaho nga uri o wanala, u itela uri na muthu o badelaho a kone u vha a khou zwi ḓivha uri vho a wana nahone zwidodombedzwa zwa hone ndi hezwi o badelwa lini nga tshifhinga ḓe nga nḓila ya hani.

Hai, a thi thu vhuya vho nda ḓi wana ndi na khaedu musi ndi tshi khou badela masheleni ayo nga ṱhingothendeleki ngauri ndi yone nḓila yo leluwaho ine na musi arali hu na vhukhakhi une wa khou vhu ita i ḓo kona u sumbedza uri u kho ita vhukhakhi gai nahone khakhulula gai nahone zwidodombedzwa zwa vhukuma zwine wa kho tea u rumela khazwo ndi izwi ndi vhona ndo vhona zwo leluwa nga maanḓa.

A thi to vhona hu tshi ngavha na nḓila ine ri nga i shumisa u iledza mbadelo dzi sa ṱoḓei dza bannga ngauri mbadelo iṅwe na iṅwe ine wa ita nga nga bannga i ḓa na mbadelo idzo. Zwine zwa vha hoṋe ndi uri hu ḓi to fhambana uri kha kuitele kwa raliho kana kwo imaho nga uri phambano ndi uri mbadelo dza hone dzi vha dzo imisa hani.

Yo fhambana vhukuma ngauri muthu nga eṱhe ane mbadelo idzo kana munikelo uyo u vha wo sedzana na ene muṋe ende u fhasi fhedzi kha vhathu vho vhinganaho uvha u nṱha nga uri hu vha ho no engedzea muṅwe muthu zwine zwa sia zwi kho ita uri masheleni ayo a ye nṱha, kana arali a na muṱa u kone u badela mbadelo nnzhi ngauri dzi vha dzo sedzana na u tsireledza muṱa woṱhe wo fhelela u fhirisa musi muthu a ethe.

Ndi nga ḓi imisela u valela tshelede yanga kha dibosithi ine ya thoma kha miṅwedzi ya rathi uya kha miṅwaha ha miraru ngauri tshelede iyo ivha yo vhulungea zwavhuḓi nahone ivha i tshi khou aluwa i tshi kho wana nzwalelo dza vhuḓi yo tsireledzea.

U itela uri musi u tshi khou lwala kana wo ṱangana na khombo u kone u wana dzilafho ḽa vhuḓi u songo badela na peni ngauri tshiṅwe tshifhinga u ya ṱangana na malwadze kana na khombo wa wana uri a hu na tshelede, zwino arali u tshi kho ita mugaganyagwama uyu wa munikelo wa thuso ya zwa ngalafho zwi a thusa vhukuma musi u sa kho ḓi pfha zwavhuḓi kana wo ṱangana na khombo ya mutakalo.

Ee, ndi vhona zwi zwavhuḓi nga maanḓa ngauri zwi vha zwi tshi kho sumbedza uri muthu u dzhiela nṱha mutakalo wawe nga nḓila ya uri pulane iyo u vha a tshi khou ḓi tsireledza kha uri musi a ḓi wana a tshi kho lwala naho hu sa tuvha malwadze a khombo vhukuma a kone u wana dzilafho ḽa vhuḓi na mishonga ya vhuḓi u kona u fhelisa vhulwadze uvho.

Ndi zwa ndeme vhukuma ngauri u kone u zwi ḓivha uri pulane iyo u i shumisa hani nahone u i shumisa gai u tshi kho i shumisa wana thuso dza nḓila ifhio, ngauri zwi vha zwo fhambana na kushumisele kwa dzo dzi pulane idzo zwitshi bva kha kubadelele uri ṋamusi musi u tshi kho lwala kana wo na thaidzo ine ya ṱoḓa thuso ya pulane iyo vhuongeloni u kone u zwi ḓivha uri i shumisiswa hani gai nahone i thusa khau fha thuso ifhio.

Ndi vhona ungari ndi nḓila ya khwinesa nga maanḓa ya u langula tshelede yau ngauri tshelede iyo ivha yo tsireledzea nahone maitele a hone a ya leludza zwithu sa izwi u tshi kona u i rumela nga nḓila yo leluwaho na muthu a dovha hafhu aya a i tevhela nga nḓila yo leluwaho. Sa izwi u tshi kona u swikelela u i bvisa kha mavhengele kana kha zwiphaza zwa hanefho tsini na vhupo hau ufhirisa u to uri muthu aye banngani saizwi tshiṅwe tshifhinga ivha i tshi khou ṱoḓea lwa shishi tshelede iyo na uri mbadelo dza hone dzi vha dzi fhasi ufhirisa dza bannga.

Yo vha i tshi ḓo ita uri afho kha miṱa minzhi hu kone u vha na masheleni a vhuḓi ane vhathu vha kona u tshila ngao a dovha hafhu ha vha na masheleni a u kona u ita dzoṱhe mbadelo dzine dzavha dzi tshi khou ṱoḓea nga tshifhinga itsho.

Ndi vha ndi khou ṱoḓa u ḓivha uri tshelede yanga i ḓovha yo vhulungea nga nḓila yone na nahone ku shumisele kwayo ku ḓo vha ku kwa vhuḓi naa. Ra dovha ra sedza na mbadelo dzine dza vha dzo tiiwa nga bannga uri dzivha dzo imisa hani.

Ndi zwa uri uvha wo vhofholowa zwikolodoni nahone tshiimo tshau tsha zwikolodo tshivha tsho ima zwavhuḓi zwine zwa nga u thusa uri u kone u dovha hafhu u wane maṅwe masheleni kana u yo ita khumbelo ya masheleni kha zwithu zwo fhambananaho. Zwingavha arali u tshi kho ṱoḓa u renga muḓi kana u tshi kho ṱoḓa u renga goloi ngauri tshiimo tshau tsha masheleni tsho vha tsho ima nga nḓila ya vhuḓi.

Akhaunthu ya bannga ndi account yo tsireledzeaho ine yavha yo itelwa uri vhathu vha kone u vhea masheleni vha vhulunge masheleni avho vha dovha hafhu vha aluse na masheleni avho nga nḓila yo tsireledzeaho.

Ndi tsha uri vha ite uri vhathu vha kone u ḓi vulela akhaunthu vha mahayani nahone vha dovha hafhu vha wane garaṱa dzavho dza bannga vha mahayani u fhirisa u to dzulela vha tshi kho to dalela dzi bannga vha tshi ṱoḓa u ita kana u vula akhaunthu idzo.

Tshiṅwe tshifhinga zwi nga ḓi pfha uri ndi ḓi pfhe zwavhuḓi ro sedza uri arali u tshi khou badela miṅwaha i ngaho sa iyi uvha u sa kho to badelesa tshelede, nnzhi nga ṅwedzi lune lwa ita uri u kone u dovha hafhu u sale na tshelede ine wa i shumisa kha vhutshilo u badela zwikolodo na u to tshila u fhirisa uri u badele lwa tshifhinga tshiṱuku utshi khou badela tshelede nnzhi lune tshiṅwe tshifhinga u ya balelwa u tshila nga murahu ha musi wo no badela tshelede iyo.

Ndo vha ndi tshi ḓo sedzesa uri kha tshifhinga itsho tsho vheiwaho ndi ḓo vha ndi tshi khou badela vhugai nahone ndi tshi sala ndi tshi fhedza u badela ndi ḓo vha ndo badela masheleni mangafhani. Ane nda kho a koloda na ane avha atshi khouya kha bannga ndi kone u dzula ndi khou zwiḓivha uri ndi ḓo tea u ita mbadelo dza vhugai kana ndi zwifhio zwine nda tea u fhungudza uri ndi kone u ita mbadelo idzo nga tshifhinga ndi sa pfhuke.

Ndi a ndi a uri a sathu ya u dzhia tshelede u tea u vha a khou zwiḓivha uri tshelede iyo ine a khou ṱoḓa u i dzhia u kho ṱoḓa u i shumisa mini nahone fhethu ho tsaho kha uri muthu a hadzime masheleni ndi gai na gai a ite ṱhoḓuluso na uri tshifhinga tsha u badela masheleni ayo ndi tshingafhani na mbuelo dza bannga.

Ndi zwa uri mobile mani ndi zwithu zwo leluwaho vhukuma zwine zwa dovha hafhu zwa leludza na vhutshilo ngauri uya kona u rumela tshelede iyo nga mavhengele a tsini, kana zwiphaza zwa tsini zwine zwa fhungudza masheleni a u ṋamela u tshiya ḓoroboni ende zwa dovha hafhu zwa vha uri zwi itiwa nga mutengo wa fhasi nahone tshelede yau i vha yo tsireledzea vhukuma.

Ndo vha ndi tshi ḓo ṱoḓa u vhulunga dzigaraṱa dza banngani nda dovha hafhu nda vhulunga na masheleni khayo ngauri zwo vha zwi tshi ḓo u leludza vhutshilo hanga nga maanḓa musi nditshi ṱoḓa u shumisa masheleni anga.

Ndi nga humbula u vhea masheleni a ndindakhombo nda dovha hafhu nda vhea na masheleni a u tsireledza vhutshilo kha zwiimiswa zwo fhambananaho zwine zwa fha thuso iyo ndi tshi khou itela uri naho havha na mathada kana ha toḓa masheleni o tiwaho vha kone u thusalea musi naho muthu asi tsheho.